Ndi musi muthu o ṱanganyisa muṋo na maḓi wa raba kana zwe zwila zwa u tou fhala nga lureza wa bvisa malofha nga thenisi ndi zwone zwine nda ḓivha zwone. Zwa miri ya Tshivenḓa ya u shumisa musi muthu o fhirea milenzhe a thi tu vha na nḓivho yazwo.

Ee, vhulwadze ha cancer vhu wanwa nga murahu ha musi muthu o ya a sikeniwa ha dokotela, a vhu vhoniwi nga maṱo.

Sa dokotela ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri arali ha ya muthihi, muthihi u ḓo dzula tshi humbula uri muṅwe ndi ene o mu kavhisaho. Ndi zwa ndeme uri vhoṱhe vha ṱuwe vha ye vha wane thuso, kana thikho na dzilafho vha tshi khou tshimbila vhoṱhe uri vha sa ṱwe vha khou ri humbulela uri muṅwe ndi ene o zwi itisaho.

Vhuponi ha hashu zwa vhuteamiṱa manese kana dzikiḽiniki dza mahayani a vha dzheni khazwo, vha ḓi tori ndi zwa vha muṱa wa haningei muḓini vhone vhaṋe vha ḓo ḓi vhona. Mufumakadzi u ya kona u vha na vhana vho no swika sigisi, zwa u teamiṱa a vha zwi ḓi, a vha zwi dzheni, vhana vha sigisi vha vha vha vhafumakadzi a sa khou shuma na munna a sa khou shuma.

Zwi na masiaoitwa ma, masiandoitwa mavhi ngauri u ḓo fhedzisela a tshi khou lwala, kana a si tsha kona u ḓisa vhana shangoni ngauri tshifhinga tshoṱhe musi a tshi a tshi, a tshi vhaisala u dzhia dziphilisi kana vhuteamiṱa zwou tsireledza uri a sa kone u vha na vhana.

Tshaka dzane nda, dza cancer dzine nda dzi ḓivha ndi cancer ya ḓamu, ndi cancer ya ya mbumbelo ya vhanna, ndi cancer ya mbumbelo ya vhafumakadzi, na cancer ya maluvhi.

Tshifhingani tsha zwino zwo no vha khwine ngauri ho no vha na dziphilisi dzine dza pfhi dzi PrEP dzine dza nwiwa musi vhathu vha tshi khou bva u ita vhudzekani vhu songo tsireledzeaho uri arali vha sa ḓivhani, uri vha sa fhirisalane malwadze ane a vha ḓivhi uri muṅwe u naho na.

Uya nga ha nṋe ndi vhona zwi si zwa ndeme ngauri na dze dzi kiḽiniki dzane ra ṱangana khadzo a vha zwiiti zwa u teamiṱa, zwino ndi vhona ungari zwi ḓo vha hu u tambisa tshelede dza muvhuso ngo ita dzikiḽiniki dzine vhathu vha ḓo fhedza vha sa yi kha dzo vha tshi khou balelwa kha ya, kha dze dzi kiḽiniki dzine ra ya dzone na vhaṅwe.

Vhathu vha mahayani vha khou ḓivha vho fara ndila yone yone ya u tenda kha mudzimu, vhunzhi ha vhathu a vha yi u ita zwa dzi, zwa u teamiṱa ngori vha tenda uri ndi u thivhela mbebo u ya nga ha mudzimu.

Ee, ndi vhona zwo tea uri muvhuso u rwele ṱari ngauri ri tshi swika kiḽiniki ri swika ra fola dziḽaini nga malwadze o fhambananaho, zwa dzhia tshifhinga uri ri thusiwe ri na malwadze o fhambananaho. Zwino arali dziki dzikiḽiniki dza vhathu vho no vha vho tambudzwa nga, lwa vhu lwa vhu lwa vhudzekani kana lwa mbeu vha iswa kha kiḽiniki dzavho zwi ḓovha zwo thusa uri na musi no no tambudziwa ni sa shavhe u ya.

Ndi ḓivha tshaka nṋa dza cancer, cancer ya vhafumakadzi ya mbumbelo ya vhafumakadzi, cancer ya vhudzimu ha vho khotsi, cancer ya ḓamu, na cancer ya maluvhi.

HIV and AIDS, HIV ndi tshitzhili tshine tsha vha tshi khou lwa na masole a muvhili a tshi khou kundeliwa, ende AIDS ndi tshiimo tsho tshi bvaho kha vhulwadze ha HIV, ndi tshiimo.

Ndi nga vhudza vhabebi vhanga uri vha nthuse ndi yo ita zwa vhuteamiṱa sa musi ndi ṅwana muṱuku ndi sathu vha, ndi sathu vha na mannḓa o uri ndi nga vha mubebi wa muṅwe muthu, ndi nga humbela vhabebi vhanga vha nthuse u ya kiḽiniki ndi yo ita zwa vhuteamiṱa.

Ee, ndi vhona hu na phambano khulu ngauri vhana vha mahayani a vha yi dzikiḽiniki u kana manese a vha yi zwikoloni u yo funza vhana ngaha nḓivho ya vhuteamiṱa, zwikoloni zwa, vhuponi ha zwikoloni zwa dziḓoroboni ndi khwine vhabebi vha vhana vha ya vula dzimbilu dzavho vha thetshelesa vhana vho vha vha vhudza, na zwikoloni manese vha ya ya vha vha gudisa nga ha u teamiṱa.

Nḓila mbili dzine na nga dzi shumisa u ḓi tsireledza uri na sa wane TB ndi uri ni dzule kule na vhathu vha ni dzulele kule na muthu ane a vha o kavhiwa nga TB, tshifhinga tshoṱhe ni ambare mask musi ni tsini na muthu ane a vha o kavhiwa nga TB, tsha vhuvhili ndi tsha uri ni sa twe ni khou daha mafola ngori zwi zwi kwama mafhafhu mafhafhu a ita uri ni, ni vhe na TB.

Sa mubebi ndi nga si ṱuṱuwedze ṅwananga uri a ḓi dzhenise kha zwa vhuteamiṱa ngori ndi vha ndi khou mu rumela uri kha tshimbile o ya a ite zwa vhudzekani, ndi ḓo mu vhudza masiandoitwa a vhudzekani mara ndi sa mu sumbedzi uri khaye a ite zwa vhuteamiṱa ngauri hu na malwadze ane a nga ṱangana nao musi a tshi khou ita zwa vhuteamiṱa a tshe ṅwana muṱuku.

Khombo ndi ya uri arali vha tshi khou shumisa zwithu zwo no nga vho ma, vho malasha, kana vho makhanḓela vha nga fhedzisela vha tshi khou swela nga thundu dzavho nga ngomu miḓini.

Ndi ndi zwa ndeme nga maanḓa u vha na dzi first aid kit tshikoloni ngauri vhaṅwe vhana vha ya huvhala, kana vha ḓi tshea, kana vha wa, zwi siho ezwo zwithu ṅwana u ḓo thusalea hani, magilafu o ambara uri vhathu vha kone u mu thusa dza vha ḓo a thusisa hani arali a siho, ndi zwa ndeme nga maanḓa uri dzi first, dzi first aid kit dzi wanale tshikoloni tshifhinga tshoṱhe.

Tshithu tsha vhuṱhongwa tshine nda nga tshi dzhiela nzhele ndi u humbela dzi mobile clinic, dzikiḽiniki hedzila dza u tou dzula dzo no tshimbila uri vha vhe vho ri ḓisela dzone musi vha tshi khou ḓi ri fhaṱela dzikiḽiniki dza khwiṋe dzine ra nga wana hone tshumelo uri ri fhole mitakalo, na u humbela uri mishonga i swike nga tshifhinga, na u pfha uri MEC vha nga vha vho ri farela zwifhio.

Ndi nga ḓi tsireledza uri musi ndi tshi ita zwa vhudzekani na muthu ane a thi muḓivhi kana na muthu ane a thi ḓivhi tshiimo tshawe nda ambara dzikhondomo, kana ndi tshi musi ri songo ambara, ri songo ḓi tsireledza nga dzikhondomo, nda nwa dziphilisi dza dzi PrEP uri ndi sa fhirelwe nga vhulwadze ha HIV.

Ee, ndi vhona hu na masiandoitwa a si a vhuḓi ngauri sa muthu wa mufumakadzi arali a tshi khou ḓi ṱoḓa u vha na vhana zwi ḓo mu dzhiela tshifhinga tshilapfhu uri a kone u ita hafhu vhana nga murahu ha musi o shumisesa vhuteamiṱa lwa tshifhinga tsho kalulaho.

Vhabebi vha nga shela mulenzhe ngauri ḓuvha na ḓuvha ṅwana a tshi vhuya vha humbele u vhona zwe a ita zwone tshikoloni, vha mu vhudzise zwoṱhe zwe a ita zwone tshikoloni, na dzi tshuṅwaṅwa, tshuṅwahaya vha mu gudise ṅwana uri dzi itiswa hani. Zwi thusa na vhadededzi uri vha zwi vhone zwori a vha khou shuma vha vhoṱhe vha khou shuma na vhabebi uri pfhunzo ya ṅwana i ye phanḓa.

Ndi ḓivha tshaka dzo no swika tharu uya kha nṋa dzane dza vha, dziphilisi, dzi injection, na dzi ḽa dzi UIT, na dzi khondomo.

Ayo maḽeḓere o imela uri a Acquired Immune Deficiency Syndrome.

Musi muthu a tshi khou ṱhogomela muthu a re na TB u tea u ambara magiḽafu, a ambara mask, a nwa na dzi na dzi na dziphilisi kana mishonga ya u ita uri masole awe a muvhili a dzule a o khwaṱha uri a sa fhireliwe nga vhulwadze ha TB, musi a tshi fhedza u, u onga muthu hoyo tshifhinga tshoṱhe a ṱambe zwanḓa, a shumise na dzi sanitizer.

Mbekanyamushumo eyi khou thusa vhathu nga maanḓa uri vha ye vha dzhie mishonga tshifhinga tshoṱhe nga u vha sendela mimesedzhi musi maḓuvha o yo u dzhia mishonga yo swika, na u sa tshimbila vha tshi amba mafhungo a vhathu vho ḓo dzhiaho mishomo, mishonga mishumoni, ndi yone mbekanyamushumo i no khou thusa nga ma.

Ee, vhuponi ha hashu zwi kha ḓi konḓa ngauri a si vhathu vhoṱhe vhono khou ya, ende vhana vhaṱuku vha khou beba vhana ḓuvha na ḓuvha u sumbedza uri vhuteamiṱa a vhu khou shumisiwa kana a vhu khou vheiwa phanḓa, vhathu vha khou to lindela u vhona vhana vha tshi beba.

Muvhuso unga thusa vhathu vha vhaholefhali vho no nga vha u tshimbila nga dzi wheelchair vha vha ḓisela dzi wheelchair dzine vha ḓo kono u dzi shumisa u ḓi itela tshiṅwe na tshiṅwe. Vhathu vha sa koni u amba vha vha isa zwikoloni zwa u amba nga zwanḓa, vhuholefhali vhuṅwe na vhuṅwe vha vhu ṱoḓela tshikolo uri vhaholefhali vha thusalee.

Dzikhaedu dzine dza nga wela ndi u konḓa ha mishonga, musi mishonga i so khou diswa vhathuni zwi ita uri na vhathu vha savhe na ndavha kana na dzangalelo ḽa uri vha nga ya vha ya vha tshekiwa ngori vhaya zwiḓivha vha uri dzikiḽiniki mishonga i ya shotha, na u sa, na u shotha ha vhathu vho vha khantseḽara uri vha sa twe vha tshi khou tshuwa uri u vhu vhulwadze vhu ḓo ri vhulaya ngauri vha vha vha songo wana thuso ya muhumbuloni.

Vhunzhi ha vhathu vho no lenga u ṅwa mishonga vha fhedzisela ngo u lwala malwadze ane a balelwa u fhola u fana na vhulwadze ha HIV and AIDS, arali wa sa kona u, wa sa ya u nwa mishonga nga tshifhinga u ya fhedzisela u tshi khou onda, wa fhedza nga u lovha ngori u vha wa songo tevhela masiandaitwa one a vhulwadze hau.

Ri nga vha tsivhudza nga uri ri ye zwikoloni zwine vha dzhena khazwo ri vha ṱalutshedze nga nḓila ine HIV musi yo fhirela kha iwe wa nwa mishonga ya sa u vhulaya arali u tshi khou tevhedza mishonga yone nga tshifhinga tshone uri vha sa tshuwe musi arali vho ṱangana nayo ngauri, vhunzhi ha vhana vhane vha ṱangana vha ya vha thesṱisa vha wana vha na vhulwadze ha HIV vha fhedza nga u ḓi vhulaya nga u shaya nḓivho.

Zwine nda nga ita zwone dza muthu wa musidzana ndi nga gidimela u ya kiḽiniki u yo u wana dziphilisi dza u thivhela u u fhirelwa vhulwadze dzine vha dzi vhidza PrEP, nda ṱuwa nda ya ha dokotela nda ya u renga dziphilisi dza u thivhela mbebo kharali ndi sa khou ita zwa vhuteamiṱa dzine vha dzi vhidza morning after pill.

HIV i fhirela nga u ita vhudzekani vhu songo tsireledzeaho, kana nga u kwama malofha a muthu a re na HIV ndi hone ine ya fhirela nga, vhudzekani vhu songo tsireledzeaho ha musi ni tshi khou ita na muthu a re na HIV vhu ya fhirela, iya fhirela HIV.

Pfulo ḽa muthemba ndi ḽa uri vhann vhathu vha tshinnani kana vha ṱhanga vha hulise dzi ndebvu dzavho ri tshi khou lwa na u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi ḽi vha ḽi tshi kho rumela mulaedza uri nṋe ndi muthu wa munna na.

Zwi kwama ambuḽentse nga nḓila ya vhuṱungu badi musi vhathu vha ambuḽentse vha tshi kho ḓo fhindula musi vho founelwa hu na tshiwo ngauri madzina zwiṱaraṱa zwi si na madzina kana dzi nnḓu dzi si na dzinomboro kha vhathu vha vhareili vha ambuḽentse a vha hu ḓivhi.

Vhunzhi ha tshifhinga vhathu vha dzi ambuḽentse ni tshi vha founela vha vho farakanea nga miṅwe mishumo ine vho founeliwa khayo ndi ngazwo dzi ambuḽentse dza zwi tshi dzhia tshifhinga uri dzi swike vhuponi ha mahayani dzi dovha dza dzhia havho tshifhinga ngauri vha vha vha kho xela zwiṱaraṱa zwine vho laedzwa khazwo.

U ya nga ha nṋe ndi vhona vhathu vha re na vhuholefhali vha na zwikhala hone nga tshifhinga tsha ano maḓuvha vha na mannḓa manzhi uri vha wane zwikhala zwa u ḓi tshidza ngauri vhuholefhali a zwi ambi uri a u koni tshiṅwe tshithu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri zwikolo zwivhe vha na zwiḽiwa zwi ḓivhaho nahone zwi re na pfhushi ngauri kana zwire na mutakalo ngauri a si vhana vhoṱhe vho no bva miṱani ya yone vhabebi vha zwi swikelela zwiḽiwa ezwo ende zwi tshi kho fhiwa tshikoloni ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ri sa vhona uri hoyu u a kona hoyu ha koni ngauri ri vha ri khou ḽa u

Hune nṋe nda dzula hone ndi tsini nga maanḓa na tshikoloni tsha phuraimari so ri tshi ṱalusa ri ṱalusa ngauri murahu ha tshikolo tsha phuraimari ha nnḓu ya so.

Vhunzhi ha vhaṱhogomeli vha vhupo ha mahayani vha isa dzi phakhedzhi dzi humper zwiḽiwa dzi first aid kit zwi no nga vho magilafu, dzibanditshi na zwiṅwevho kha miḓi ine ya vha na vhaholefhali.

Tshitshavha zwi nga khwinisa nga u fha zwiṱaraṱa madzina na u nambatedza dzi nomboro dza dzi nnḓu kha luvhondo uri vhashumeli vha muvhuso musi vha tshi fhindula kha nyimele ya shishi vha sa ṱwe vha kho xela vha vhe vha khou ḓivha zwa uri ri khou ya kha tshiṱaratani tshifhio tsha nnḓu ya namba vhugai.

Zwiḽiwa zwire na mutakalo zwi tshi ḽiwa fhethu hu nonga vho zwikoloni na dzikhireshe zwi thusa uri masole a ṅwana a muvhili a dzule o khwaṱha zwi ita uri na ṅwana aluwe na mutakalo musi nwana a khou ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi ha fariwi nga zwithu zwo no nga vho dzinyongwe vho mala kana u lwala lwala.

Hai a thi athu ṱangana nayo nyimele mara hu na vhaṅwe vha muṱa wa tsini na vhashumi vha ṱangana nayo nyimele ngauri dzi mvula dzo vha na dzibada dzi tshi khou suvha vhathu vha ambuḽentse vha balelwa u fhira ngauri ambuḽentse yo vha i khou phirimela.

Zwi ngavha thusa ngauri tshifhinga tshoṱhe zwi tshi khou bva kha dzi founu vhavha vha khou ḓivha na nḓila uri vha sa ṱwe vha kho xela mara arali zwi siho hu sokou pfhi ndi uri riṋe vha tsini na mufhaṱani wa gai gai ri khou ṱoḓa thuso vha nga si ḓivhe mifhaṱa yoṱhe na zwori ndi vha gai vha nga si zwi zwiḓivhe.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri movemba i khou bvelela kana i khou thusa ngauri ri tshi a lwa rovha ri sa zwiḓivhi uri hu na cancer ya ya vhanna yo no fara vhathu vha vhanna mara ubva tshi hezwi zwa movemba zwa thoma ndi kho vhona zwi kho thusa nga maanḓa vhunzhi ha vhathu vho no vha na nḓivho ya uri i hone cancer hayani yavha postute post post what postate.

Kha mvelele ya hashu ri tenda kha uri ṅwana muṅwe na muṅwe wa muṱhannga a yo u fumba a yi muḽani uri a sa kona u sa lwale malwadze a no nga dzi cancer kana maṅwe malwadze ane a lwalwa nga vhanna musi vha songo fhumba.

Vhathu vha vhuponi ha mahayani dzi khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi dza u fana na musi vha tshi tevhela mishonga zwibadela a u fani na ḓiroboni hune vha no nga vho tshimbila nga dzi wheelchair vha vha vha kho phushiwa vha dzi bada dza magodzhogodzho hu songo kha khuriwaho ende vhuponi ha mahayani zwi a konḓa nga maanḓa uri vhathu vha ṱanganedze vhaholefhali dzi ḓoroboni ndi zwithu zwine vho zwi ḓowela uri ri tshila nazwo.

Ndi nga mu ṱalutshedza ngauri arali muthu a tshi khou ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi zwi re na pfhushi zwa mutakalo zwi ita uri na vhuluvhi havho shume zwavhuḓi a kone u vha na u aluwa tshikoloni kana dzi maraga dzawe dzi nnṱha zwavhuḓi tshikoloni na musi mudededzi a tshi kho mudededza a sa fariwe nga dzi khofhe musi a kiḽasini.

Mushumoni ane nda shuma khawo hovha hu kho itiwa mutambo wa uri vhathu vha vhanna ubva nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa November u swika i tshi fhela vha hulise dzi ndebvu dzavho vha ḓo wina dzi voutsha dza zwo yaho nga u fhambana zwone zwo tshimbila zwavhuḓi zwa sa dovhe zwa tshimbila zwavhuḓi kha vhathu vhane a vha koni u dzula na dzi ndebvu mara mutambo wone wo tambiwa zwavhuḓi ngauri hu tshi fhedza u winisiwa dzi voutsha na kana dzi phuraisi ho fhedziwa ha vha na dzi burei dza muṅwe na muṅwe.

Ee kusini kwa hashu tshifhinga tshinzhi dzi ambuḽentse dzi a lenga u ḓisa tshumelo nga mulandu wa uri zwiṱaraṱa a zwi ngo ṅwaliwa madzina na dzi nnḓu a dzi ngo vheiwa dzinomboro zwi ita uri vhareili vha dzi ambuḽentse vha dzulele xela vha sa swiki nga tshifhinga.

Zwikimu zwa u ṋea zwiḽiwa zwikoloni zwi thusa nga maanḓesa ngauri vhana a vha bvi miṱani ya u fana vhaṅwe vha bva kha miṱa ine vha ḽa luthihi vha vha vho ḽela tshoṱhe zwino zwiḽiwa zwa tshikoloni zwi vha thusa kha uri vha vha sa fariwe nga nḓala u vha kone u vha na dzangalelo ḽa u ṱhogomela dzi kiḽasi ende zwi thusa nga maanḓa uri vhunzhi ha vhana vha pfhe vho ṱanganedziwa yanga kha vhaṅwe vha na ngauri vha vha vha sa khou humbela.

Nṋe kha saidi yanga ndi vhona zwi ngavha zwa khwine uri muthu muṅwe na muṅwe a ne a vha na vhuholefhali a dzule na khadi yawe ya muholo wa sassa arali a muthu ane avha na muḓi na vhathu vha muḓini wawe hanefho muḓini ṅwedzi muṅwe na muṅwe muvhuso uvha ukho vhaisala zwiṱukuṱuku zwo no nga migayo dzi ṋawa, dzi khovhe na zwiṅwevho u itela o fhungudza vhushai ngori vhunzhi ha vhathu vhane vha vha vha holefhali a vha koni u ḓi shumela.